Taba enana ya dipetlele tse senyehileng e bohloko haholo, ebile e ama bakudi le batho ba setjhaba ka mmoho. O fumana hore ha o fihla sepetlele ha ona dibethe, dibethe dia shota, bakudi ba bang ba tlameha ba ntshiwe ba soka ba fola hore ba bang ba kgone ho kena. Ba bang ha ba thusuwe hothwe ba tla kgutla mohlang ho na le dibethe, e leng ntho e bohloko haholo hobaneng ba batho bongata ba ya hlokahala. O fumana hape le meriana e le kgaello ya meriana le dipidisi ha o fihla ka dipidisi kapa merianeng o fumane hothwe ho na le moriana kapa pidisi tse itseng tse shotang, ebe batho ba thola pheko e sa fellang hore ba kgone ho fola, e leng ntho e bohloko kaofela e amang setjhaba ka bophara.

Ntho e ngwe le e ngwe, e ya ka tumelo ya motho hore motho o dumela ho kae. Hona le batho ba dumelang setsong, hona le batho ba dumelang sekgoweng merianeng ya sekgowa ditumelo tsa batho di a fapana. Ho na le ba bang be leng hore ba dumela merianeng ya setso le meriana ya sekgowa ka nako e le ngwe, hoo ho bolela hore hona le batho be leng hore ba tlo bona meriana ya setso e ba sebeletsa ho feta meriana ya sekgowa, empa re ntse re hopola hore meriana ya sekgowa ha e kopane le meriana ya Sesotho, hobane ke meriana e leng hore ha re tsebe meriana ya Sesotho e entswe ka ditlamatlama tse jwang. Hape ha e ya shejwa ke batho ba nang le botsebi ka ha tsa moriana, e leng tsona dintho tse ding tseo o tla fumana hore nengneng ha o nwa moriana wa setso o lematsana le mmele wa hao, ebe hona le hore o fole o kula le ho feta.

Postpartum contraceptives, ke mokgwa o sebediswang ho thibela pelehi ka mora hore mme a pepe. Mokgwa ona o ka sebediswa hang ha o qeta ho pepa kapa ka morao ha ore o pepe ho ya ka maemo a mme a qetang ho pepa. Ke ntho e kenywang ho kwalwa popelo ya motho wa mosadi hore a ska a kgona hore a be le bana ho fihlela ka nako eo a tla be a batlang ho e ntsha.

Tlhekefetso ena ya basadi hangata e bakwa ke tsela eo motho a hodileng ka yona. Ho na le bana ba bashemane be leng hore ba holetse ka malapeng e leng hore ba bone bontate wa bona ba shapa bomme wa bona, ba hola le nthwena ba e bona e le ntho e lokileng. Ke ka hoo, le bona ha se ba na le basadi ba nyetse ba e bona e le ntho e lokileng, ba hlekefetsa basadi ba bona ba se ba sa bone e le tlhekefetso, hobane ke ntho e ba tlohileng bahodile le yona e ka hare ho bona ba e bone e le ntho e ntle. Hape batho ba bang ba bontate ba hlekefetsa basadi hobaneng ba batla hore ho bonahale ho utlwahale bona ka hare ho malapa, ke ka hoo ba qetellang ba hlekefetsa basadi. Ba bang ha ba batle basadi ba bona ba lo sebetsa kapa ba bone hore basadi ba bona ba eme le bo batho ba bang ba bontate, ba qoqa le bona, se ba bona le ntho e mpe hoo ba qetelletseng ba shapile basadi ba bona ba batla ho ba tlosa pela batho.

Re le batswadi re ka thusa phepong ena ya bana ba sekolo ka ho eketsa mokotleng wa sekolo. Re ka eketsa jwang, ka hore motswadi e mong le mong ho na le twenty ranta kapa ten ranta, a ka nna isa sekolong ya nna kenywa mokotleng wa sekolo e le yona tjhelete e tla nne e thuse ka ho reka dijo tse leng tsona tse fepang bana, ho ska ba le kgaello ya dijo tsa bana sekolong. Hape batswadi ba ka thusetsa ka hore ba fane ka matsoho sekolong, ho thusa ho hlwekisa ka moo phehelwang ka teng, ho thusa le ho phehela bana dijo le ho thusa le ho fepela bana dijo ka nako e leng hore ba ya ja. Ke tsona dintho tse leng hore batswadi ba ka di etsa hore ho be bobebenyana sekolo ho be bobebe dintho di etsahale ha bonolo, le bana ba kgone hore ba je tsatsi le leng le leng hobane ho na le batho ba tla be ba thusetsa ka mokgwa oo.

Ke ile ka utlwela batho ba re thibela pelehi ena e kenywang mmeleng wa motho, ya dilemo tse hlano ha e tshware batho hantle, e na le ho tsamaya e tlowe madulong a yona, ebe e fihle popelong moo e lo hore yao lematsa teng. Ba bolela hore hape le ha o kentse ha ena molemo, e na le hore o thole bana ha ebe o no o se o sa batle ho thola bana, o thole bana o ntso e kentse, e leng ntho eo ke sa dumellaneng le yona hobane ha ke so ka ke utlwa ho thwe ho na motho a kenetseng thibela pelehi a nang le ngwana. Le hore hangata dithibela pelehi tsenana di na le ditlamorao tse mpe tsa hore nako eo o seng o batla ho ba le bana ho bobebe hore o ska ba le bana ka baka la tsona.

Ha ke tshwerwe ke sefuba nka kgetha ho ya tliliniking, hobane ke moo nka ka tholang thuso ka pele. Hangata dipetlele tsa rona ba bolela hore hara beke ha wa dumelletseha hore o ye sepetlele, o dumelletse hore o ye sepetlele ka Meqebelo le Disontaha fela hobane ka nako eo ke nako e leng hore ditliliniki di kwetswe. Nako e leng hore ditliliniki di butswe ha ba o dumelle hore o tle sepetlele ho thwe thuso o tla e thola tliliniking jwale ka hoo, hangata re kgetha ho ya tliliniking ka dinako tsa hara beke, e leng mo teng re tholang thuso ya rona ka pelenyana. Re kgona le ho thola pheko e felletseng, ha o tshwane le dipetlele mo e leng hore ha o fitlha o tla thuswa kajeno, o bolellwe ho thwe o tle o tlo lata meriana tsatsi le latelang.